Ewe, ndakhe ndazibona iziphumo ezimbi zeendaba zobuxoki. Umzekelo, ngexesha lobhubhane lweCOVID-nineteen kwakukho iindaba ezingalunganga ezisasazeka ngeendlela zokunyanga okanye indlela zokuzikhusela ezingasebenziyo, nto leyo eyabangela ukoyika okukhulu phakathi kwabantu. Kwakhona, kwezinye iindawo kwabakho iindaba ezingezizo malunga neziganeko eziphazamisayo ezifana nezibhelu okanye iintshaba ezakhokelela abantu ekwenzeni izinto ezingxamisekileyo ezifana nokubaleka okanye ukubetha abantu abanganyanzelekanga. Oku kwenzeka ngeenkqubo zentlalo neendaba zeendaba ezifana neFacebook, WhatsApp kunye nezinye iindawo zokwabelana ngolwazi. Le mizekelo ibonisa ukuba iindaba ezingezizo zinokubangela umonakalo omkhulu emphakathini, kuquka ukoyika ukuphazamiseka.

Ndikhumbula ngolu hlobo ngaloo mini ndalahleka, ndalahlekwa yiWi-Fi ngenxa yokucima umbane. Kwakuyinto engalindelekanga kwaye kwakunzima kuba bendisebenza ngomsebenzi obalulekileyo kwi-ntanethi. Ndaqala ndakhathazeka kuba bendingenako ukufikelela kwi-imeyili, ukufunda iincwadi zam okanye ukusebenzisa izixhobo zokuncedisa umsebenzi lowo. Kodwa ke emva koko ndacinga ukuba ndisebenzise eli thuba ukuphuma ndiyololonga, ndihlale phandle kancinci ndiphumle. Ndaphinda ndaqokolela ezinye izinto endandingazenzanga ngenxa yokugxila kwi-intanethi, njengokucoca igumbi lam kunye nokulungisa ezinye izinto zasekhaya. Ndayeka ukuxhalaba kakhulu ngeWi-Fi ndaza ndafunda ukuba ngamanye amaxesha kufuneka sihlahle sizilungiselela.

Abantu abanintsi, ngakumbi abasemaphandleni kunye nasezidolophini, bancedwa ngeWi-Fi yasimahla ebonelela kwiindawo zomphakathi ezifana nezikolo, izibhedlele kunye nezikhululo zikarhulumente. Le Wi-Fi inceda abafundi, abasebenzi kunye namalungu oluntu ufikelela kwimfundo, ulwazi lwezempilo kunye namathuba emisebenzi ngaphandle kokuchitha imali. Iiprojekthi ezifana nezo ziqhutywa yiprojekthi Isizwe, zenza ukuba abantu bafumane i-intanethi yasimahla ukuze baphucule ubomi babo nemisebenzi yabo.

Ndakhe ndabona imuvi kwiShowmax, eyona platform yaseMzantsi Afrika yokusasaza iifilimu, iimuvi kunye neenkqubo ze-television okanye umabonakude. IShowmax inikezela ngeendlela ezininzi zokuzonwabisa, kuquka iimuvi zaseMzantsi Afrika ezifana neDistrict Nine kunye neenkqubo ezithatha imbali nezangoku zoluntu lwaseMzantsi Afrika. Le nkqubo ilula ukuyisebenzisa kwaye inika ithuba lokubukela nantoni na nangaliphi na ixesha, into eyenza kube lula ukufikelela kwimixholo yesiNtu nezamanye amazwe. Ndiyithanda kuba inika ithuba lokufunda malunga namasiko kunye neziganeko zaseMzantsi Afrika ngokulula.

Ewe, ndakhe ndahlangabezana neendaba ezibubuxoki ezisasazeke kwi-intanethi zaseMzantsi Afrika kwaye ekuqaleni ndakholwa kuba zazibonakala zizele ngolwazi olunzulu okanye zazisuka kwimithombo ethembekileyo. Umzekelo, kwakukho iindaba ezibubuxoki malunga nemigaqo emitsha yezimali eyayiza kutyhilwa ezibangela ukuxhalaba phakathi kwabantu. Kodwa emva koko ndaqinisekisa ngezinye iiindlela ezifanelekileyo, ndafumanisa ukuba ezi ndaba zibubuxoki kwaye zisasazeka ngenjongo yokubhidisa abantu. Oku kundifundise ukuba kubalulekile kakhulu ukuhlola ulwazi ngendlela echanekileyo kwaye ungakholelwa kuyo yonke into oyifundayo kwi-intanethi ngaphandle kokuqinisekisa.

Xa mna nabahlobo bam sifuna ukubukela imuvi, sithanda ukuhlangana sihlale ekhaya siyibukele sisebenzisa iteknoloji yedijithali njengeShowmax okanye iNetfliix. Siyazithanda ezi ndlela kuba zinokusinika inkululeko yokukhetha naliphi na ixesha nendawo esifuna ukubukela kuyo kwaye asimele sihambe size sijongane nabantu abaninzi njengase-cinema. Kwakhona siyakuvuyela ukutya kunye neziphuzo esizithathayo ekhaya, nto eyenza ukuba ibe yimeko entle nengakhathaziyo. Kodwa ngamanye amaxesha sithanda ukuya e-cinema ukuze sizive iimuvi ngendlela ehlukileyo, ngakumbi xa kukho iimuvi ezintsha ezinkulu nezinomdla. Ngamafutshane, siyazithanda zombini iindlela kodwa ezininzi izinto zenza ukuba sikhethe ukonwabela iimuvi sisebenzisa itekhnoloji yedijithali ekhaya.